Di-virtual assistant-e le di-chat bot ke ntho tse ding tsa bohlokwa haholo, tse entsweng hoba ha hona ntho e sa di sa kgoneng ho e etsa. Hore na o botsa ka dintho tse tlo etsahalang kapa tse etsahetseng. O bitsa ka ntho tsa semoya. Dintho tseo ka di qoqang le metswalle ya hao, kapa tseo ka di qoqang le mang kapa mang. Di tla o thusa, ka hoo, ke bona ho le bohlokwa ho ba le di-virtual assistant-e mme di thusa batho ka ho phethahala nako e nngwe le e nngwe.

Wi-Fi ke e nngwe ya dintho o ka hokahanyang ditshebeletso tsa ka lapeng jwalo ka mehala ya thekeng kapa komporo kapa TV ya hao ho yona. Sena se tla o thusa hore o seke wa nna wa reka moya, kapa wa nna wa reka data hore o kgone ho kena inthaneteng. Wi-Fi yona o e reka o bo sontso, o patalla hore o be le internet-e kwana lebenkeleng moo o e rekang teng. Mme yona hangata e tla patalwa ha nngwe ka kgwedi, kgwedi le kgwedi.

Nna ke reka di-data bundle tsa ka lebenkeleng le haufi le nna. Mme ke sebedisa e nngwe ya di-starter pack tse teng kantle ka mona. Hangata ke ye ke di reka shop-ong, empa ha ne ke na le founung le mohala wa thekeng o ntsong o sebetsa hantle. Ke ne ke sebedisa mohala ho di reka ho reka di-data bundle tsa ka bank-eng. Ka ena nako ke santsane ke di reka shop-ong ho fihlella ke ba le mohala o hantle o nka kgonang ho reka di-data bundle ka mohala hape.

Tjhehe ka leng la matsatsi, ha se ka bomme ebe o thola mo video e hlahisa dintho tse nyontshang. Empa ho bohlokwa ho hlalosetsa batswadi ba hao ka tsohle dinako. Hore matsatsing a di-video kapa tsona difilimi, ho ba na le dikarolo tse ba sa tlo di thabela. Mme ho bohlokwa ho ba hlalosetsa le pele ho shebella video hore ba hle ba ithuse, ba hle ba amohele hore ba ka bona dintho tse ba ka se di thabeleng. Ho seng jwalo, ho bohlokwa ho ba hlalosetsa e le ka morao hore ha o so, ha se ba shebelletse hore o no rekile video eo e le ho fetisa molaetsa o itseng, empa ho seng hohle hore e o kgone ho bona dintho tseo tse nyontshang.

Ha mosebetsi wa o hloka hore o dule o na le Wi-Fi hore o kgone ho tswela pele ka mosebetsi. Ho bohlokwa ho ba hlalosetsa monga mosebetsi. Hore ha motlakase o timme a dule a etswa, a dule a utlwisisa hore mosebetsi o ka nyehla. Kapa hona hore o mo tsebise hore o tla hloka hore a o rekele data ka ha mose ka ha, ha a tseba le yena hore motlakase o na le ho tima, o na le hore fela hara nako le nako. Ka hoo, ha o na le data, o tla kgona hore o nne o dule o ntso tswela pele ka mosebetsi le ha motlakase o le siko.

Hangata ke sebedisa for Wi-Fi ya ngwaneso, e leng yena a ileng a nthusa hore ke kgone hore ke ho hokela Wi-Fi enono. Hore phone ya ka e kgone hore ha atametse pelaka ke butse Wi-Fi. Ke kgona hore ke kgone hore ke sebedise Wi-Fi ya hae, ke kgone hore ke etse. Ntle le moo, ho na le di dibaka tse kang Youth Development Centre moo batjha ba kgonang ho ya le teng moo o tla fumana, ho na le nomoro ya Wi-Fi e beiwe kantle hore batjha kapa mang kapa mang a hlokang hore a hokele a kgone ho hokela a se na tshitiso.

Hangata ditaba tsa mona Afrika Borwa o ka di fumana dinthong tse kareng television-eng, radio-ong kapa hona dikoranteng. Ke teng moo hangata ho tla be ho bua ka ditaba tse etsahalang Afrika Borwa mona, tsa metseng ya rona e meng e meholo, le metse yohle e mabapi.